Ukuthenga indlu nge-investment, kuyenzeka uthenge indlu nge-investment mhlampe unomsebenzi uyasebenza, kuhamba hambe ukuphelele umsebenzi lapho awusakwazi ukuqhubeka ukhokhele indlu. Kanti-ke futhi kubalulekile ukuthenga nge-investment ngoba ukhokha kancane kancane igcine indlu isingeyakho.

Imindeni eminingi iyaye ijoyine imishwarensi ukuze uma kukhona oshonayo noma kwenzeke into ethile, umshwalense ukwazi ukubasiza, kodwa esikhathini samanje amalunga omndeni asenokubulalana wodwa ngenxa yokuthi afuna ukuyo-claim-a umshwalense. Ilokho okungekho right ngomshwalense, abantu sebayabulalana ngenxa yokufuna izimali zomshwalense.

Yebo, ungasiphikisa lesi sinqumo. Kuyenzeka ukuthi ufake isicelo sakho se-UIF, lapho wazi khona ukuthi imali ye-UIF unayo, ufanelwe ukuthi uthole i-UIF, kodwa abasebenzi bakhona uthola ukuthi abenzanga ngendlela bagcine besinqabela isinqumo sakho noma kube ukuthi kukhona izinto noma amaphepha ashodayo kuleso sinqumo abasithathile. Lapho khona kuzomele ukuthi uzame ukuthi uhambise konke okufunekayo ukuze uthole i-UIF.

Kunzima kakhulu ukuzwa ukuthi ufake imali ngokwenhloso yokuyikhulisa endaweni ethile bese uthola ukuthi leyo ndawo ofake kuyo imali, isimo sakhona siyantengantenga. Lokho kusho ukuthi imali yakho isingacwila noma kanjani. Lokho akumnandi akuphathani kahle kuyaye kube buhlungu ukucabanga ukuthi imali yakho kungenzeka icwile lapho kungasekho ukuthi usungagijima uyoyithatha.

Lokho kungakwenza uzisole ukuthi ibhange kunezinto ezithile elizenzayo or elidla imali yakho. Kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi, ulandele ukuthi imali yakho yenzani ngasiphi isikhathi. Lokho kuhlezi kubhaliwe ku-statement ebhenki.

Uma abantu baboleka imali ngesikhathi esifishane, lokhu kuyalisiza ibhenki ukuthi ikwazi ukubuya imali, likwazi ukuthi liboleke abenye futhi ilapho lenza khona inzuzo enkulu uma abantu beboleka imali ngesikhathi esifishane kunalapho beboleka khona imali ngesikhathi eside.

Abantu abaningi bayayiboleka imali uthole ukuthi umuntu akasakwazi ukuyikhokha ngesikhathi esifanele. Uma kunjalo kuchaza ukuthi inzuzo yakhona iyolokhu ikhuphukile. Kwesinye isikhathi umuntu ugcine esekhokha inzuzo isikhathi eside esehlezi ekhokha engasakwazi ukuphuma ey'kweletini ngenxa yenzuzo. Kubalulekile ukuthi umuntu aboleke imali aziyo ukuthi uzokwazi ukuyikhokha esikhathini esingakanani.

Zibe nomthelela omkhulu ezindaweni zasemakhaya izindlela zamabhange zomakhalekhukhwini ngoba emakhaya uthola ukuthi awekho ama-ATM, ayikho imishini yokukhipha imali noma imishini yokulandelela ukuthi imali yakho isebenza kanjani. Omakhalekhukhwini bayalekelela kakhulu kubantu basemakhaya ukuthi bakwazi ukusenda imali baphinde futhi bathole imali ngomakhalekhukhwini babo. Yize bengeke bakwazi ukuyikhipha emakhaya, kwazise imishini ingekho, kodwa bayakwazi ukuyilandelela ukuthi isebenza kanjani.

I-overdraft ibaluleke kakhulu ngoba umuntu uyahlela ukuthi yini azoyenza ngemali ahlukanise zonke iy'dingo zakhe, azi ukuthi imali engakanani ezosebenza for iy'dingo zakhe. Lokho kuyasiza kakhulu, uyazi futhi nokuthi iyiphi imali azokhona ukuthi ayigcine ihlezi ikhona. Uma ungayenzanga i-overdraft, ungagcina usuyidle yonke imali yakho ngendlela nawe ongayiboni, kanti kubalulekile ukuhlela ukuthi uzokwenzani ngemali ingakafiki.

Ungazizwa ukhungathekile ngoba kuyobe kuyinto ongayilindele leyo, futhi kungamele ulandele yonke imigudu yokwazi ukuthi kwenzakaleni, kungani imali yadlule le ejwayelekile noma le obuyilindele.